Ukulima kusewumsebenzi, ukulima kusewumsebenzi obalulekile ngoba esikhathini samanje ukudla sekuyadura ey'toro. Kanti mangabe ukuthenga kuyabiza, abanye abantu abanayo imali yokukuthenga lokho kudla njengoba umnotho waseSouth Africa wehla. Kanti mangabe utshalile uyakwazi ukuthi uyovuna engadini yakho, udle ney'ngane. Impilo iqhubeke iye phambili.

Izitshalo okungenzeka ukuthi zitheleleke ngezintuthwane kungaba amazambane. Mangabe amazambane esebolile, kuyenzeka futhi mangabe sekubole elilodwa kugcine sekubola namanye, kube ney'nambuzane, kugcina sekuba ney'ntuthwane, zizoziqoqeka ukudla ukuthi zizokwazi ukuthi zidle. Okunye, kungaba ama-orintshi, ngenxa yokuthi i-orintshi inoshukela iy'ntuthwana zingaqala kulo zizoba ngincela lowo shukela ose-orentshini, noma ama-aphula, iy'ntuthwane zingagcwala khona mangabe selivulekile, noma seliqala ukubola. Iy'ntuthwane-ke zingasondela sezizodla lokho kubonakala lokho.

Ezolimo zinegalelo ku-GDP ngenxa yokuthi yenza kube khona ukuhwebelana kwamazwe okudala ukuthi neNingizimu Afrika ithole imali, namanye amazwe athole lokho asuke ekudinga ngaleso sikhathi. Kuba khona ukushintshana emazweni, so ibalulekile-ke ngoba kubakhona ukushintshana. Okungekho eNingizimu Afrika, kufika ngakho ukuhwebelana, nokungekho kwelinye izwe kuyahamba kuye kulelo zwe lelo.

Inzuzo ukuthi ukudla okufakwe ethinini kuhlala isikhathi eside kunokudla okungafakiwe ethinini. Okubi ngokuthi ukudla kufakwe ethinini ukuthi njengoba kuhlale isikhathi eside ethinini, kusuke kunama-chemicals asetshenzisiwe ukuthi ukudla kuhlale isikhathi eside kusethinini. Futhi kudingeka ukuthi uma ngabe sekusemathinini kungavulwa bese kuhlala kuvuliwe ngoba uma ngabe sekuhleli kuvuliwe kuba namagciwane kuba nokungcola okungadala ukugula okuthile. Kanti futhi nokudla okusuke kuwumkhiqizo kuhle ngoba ukuthola kusasenomsoco, kungakabi nankinga, kungenama-chemicals.

Indlela engingenza ngayo ukuthi izitshalo zami ngizitshalele ezindishini, la ngizofaka khona umhlabathi owanele, ngizinilisele endishini, ukwenza ukuthi zingatholi amanzi amaningi, kodwa zishode ngomhlabathi.

Ukugawulwa izihlahla noma amahlathi kuyakukhathaza ezemvelo ngoba kwazona izihlahla ezemvelo, kanti futhi nokungcolisa amanzi kuyazikhathaza ezemvelo ngoba amanzi ayadingeka ey'tshalweni, ukuze lezo zihlahla zikhule kumele kube namanzi. Kumele kube namanzi azozenza ukuthi zikhule ezemvelo. Konke kuqhakaze njengoba sikubona mangabe selina imvula ney'tshalo zikhula kahle. So, amanzi ayadingeka, kanti mangabe asegcolile iy'tshalo azibe zisakwazi ukukhula kahle ngoba amanzi asuke esengcolile.

Ukusebenzisa umanyolo mangabe utshala kunomthelela wokuthi kuvundise inhlabathi osuke uzotshala kuyo. Noma ngabe umhlabathi ongavundile, kodwa mangabe sowufaka umanyolo mangabe utshala umhlabathi wakho, uyavunda, izitshalo zakho zikwazi ukuthi zikhule kahle.

Yebo, ngicabanga ukuthi abantu abasha bazobuyela emakhaya bayotshala ngenxa yesimo somnotho waseNingizimu Afrika. Ukudla sekubiza kakhulu ey'toro. Abantu abangenayo ngempela imali yokuthi bathenga ey'toro kuzophoqeleka ukuthi batshale. Uma ngabe usedolobheni, ingekho indlela yokuthi utshale, kuzokuphoqa ukuthi ubuyele emakhaya, la uzokwazi khona ukuthi uzitshalele ukudla kwakho, ozokwazi ukuthi ukudla nabantwana.

Izinyosi zinomthelela wokuthi inyosi iyakwazi ukuthi ithathe, iyakwazi ukuthi ithathe into kwenye imbali iyiyise kwenye imbali, la kufike kwenzeke khona ukuthi leyo mbali leyo, bese kwenzeka i-fertilisation, ikwazi ukuthi kube khona namanye amagatsha noma kube khona ezinye iy'mbali.

Ubuchwepheshe bungasiza ngokuthi bunikeze abantu abangenawo amandla okuzitholela izinto zokuthi basheshe baqale iy'tshalo zabo kusenesikhathi, ngoba mangabe sebeqale late ezinye azibe zisakhula kahle, ezinye ziyabuna. Kanti izinto uma ngabe ziphelele, lezi abazidingayo ukuthi baqale ukutshala kuyobasiza kakhulu.

Iy'nselelo obhekana nazo mangabe ufuye iy'nkukhu, ukuthi iy'nkukhu zidinga ukunakwa iy'nkukhu ngokuhlukana kwazo, njengokhuphukani, mangabe usemncane, awuzwakali yamakhaza. Kumele ukuthi uwubasele ukuze uhlale endaweni efudumele. Uma ngabe kuyizinkukhu zasemakhaya lezi zesiZulu, kumele nazo uzinakekele, uziphe ukudla ukuze zingezukuya emizini yabantu. Ngoba mangabe seyize yajwayela emizini yabantu, kuba sekuba nzima ukuthi uyilande khona. Igcina sekuphenduka eyakhona. So, kumele wenze isiqinisekiso sokuthi sihlezi zinakho ukudla. So, njalo ekuseni uyazihakela. Zizazi ukuthi ekhaya kulana, siyahamba, siyabuya siyolala ekhaya.

Lokhu kuzoletha ushintsho olukhulu emphakathini uma uhulumeni esinikeza indawo yokuthi sitshale, ngoba ngisho omakhelwane noma ngithi emiphakathini, abangenawo amandla okuthi bathenge ukudla edolobheni, kodwa ukudla kuzobe kukhona ensimini, kuzobe kutshaliwe. Kuzosiza noma ubani osemphakathini okudingayo. Nanokuthi singakwazi ukuthi sikudayise lokho kudla, sikwazi ukuthi sithole imali. Kube khona izinto esizenzayo emiphakathini esishoda ngazo. Singahlala phansi, sibonisane ukuthi yini esishoda ngayo, sikwazi ukuthi senze leyonto ngaleyo mali esisuke siyibenzile ngokuthi sidayise izitshalo esizobe sikade sizitshalile.

Into engingayithuthukisa emapulazini ukuthi bakhelwe izitoro eziseduze nabo. Imvamisa nginokubona ukuthi emapulazini kuqhelile nasezitoro. Ngingenza indlela yokuthi kube ney'toro ezeseduze ukuthi makukhona abakudingayo bakwazi ukukuthola eduze. Kungadingeki ukuthi bahambe indawo ende ukuthi baze bafike lapho la bayakhona.

Izingqinamba ababhekana nazo abantu basemakhaya ukuthi ababi nazo izinto zokubulala umswenya. Ababi nakho mhlampe ukuvundisa umhlabathi.

Umoya okwazi ukudlulisa impova phakathi kwezitshalo, ngokuthi umoya mangabe ushona ezansi, nayo iyaphephetheka ibheke ezansi. Mayishona ngenhla, umoya mawushona ngenhla, nayo futhi iyaphephetheka ibheke ngenhla, okwenza ukuthi kugcineke isidlulela nakwezinye iy'tshalo.